Nka araba nkgono ka re dithibi pelehi tsa Sekgowa, ha di hloke hore o di patale ebile o ka e sebedisa ha nngwe o be o kgutla ka mora dikgwedi tse tharo. Ha dithibeli pelehi tsena tsa Sekgowa o kgona ho tseba hore ditlamorao tsa ho e sebedisa ke tse feng le hore ha oe sebedisitse hantle ha ona etsa bana ba bangata. Empa dithibi pelehi tsena tsa setso di tla hloka motho a dula a ya a di sebedisa mehlaena ha ba bang ba se na tjhelete ya ho patala batho ba setso, jwale tsena tsa Sekgowa motho e mong le e mong o kgona ho ba na le access ho tsona.

Malwetse ana a bo ngwana, o kgona ho thola thuso tliliniking ha e qala le ha e felella. Ngwana ha a hlaya mona naheng ya rona ya Afrika Borwa o qala ho ya tliliniking a na le dibeke tse tharo, jwale ha na le beke tse tharo jwalo ha fihla tliliniking ba fihla ba mo hlaba nale, ba jwetsa mme wa hae hore a kgutle hape ha na le dibeke tse six. Ho tlowa moo ba mo fa clinic card moo e tlo ngolang di-date teng hore, ngwana o kgutla neng le neng ho tla tliliniking ka tsela eo, ba phekola bolwetse bona ba mohulutswane, ho fihlela ngwana a hola a ba na le masole a mmele a kgonang ho itwanela.

Tjhehe, tjhehe, ne ke se na tsebo ka taba tse, empa nka kgothaletsa batho hore ha ba reka meriana ba hlokomele di-expiry date ebile ba reke meriana di-pharmacy-eng tseo tseo re di tsebang jwalo ka bo Clicks, Dischem jwalo jwalo. Ba ska reka meriana bathong ho ba ba sa tsebe le hore batho bao ba e nka kae meriana eo, jwale hee batho ba rekisang meriana fela ha re tsebe hore meriana e tswa kae, e etsuwe ka tsatsi le jwang ebile e tla tla e expire-a neng. Jwale nka ba kgothaletsa hore ba reke meriana mabenkeleng ao e re wa tlwaetseng.

Batho ba nang le bokowa ba ka kgona ho fumana monyetla ho sebeletsa kgwebo ya ka, empa ho ya ka hore ke bokowa ba mofuta ofeng hobane batho ba bang bokowa ba ba bona ha bo ba dumelle hore ba sebetse mesebetsi e thata kapa mesebetsi e tla sebedisang matsoho a bona kapo maoto a bona. Ho ba ha o ka mo hira, a be a lemala a lemalla mosebetsing o tlo kena mathateng. Ke nahana ke ka hoo mmuso o hirang ba itseng ba bang ba se hirwe hobane ho shebuwa hore, bokowa ba hao ke ba mofuta ofeng, le teng monyetla oo o fuwang o fuwa kgwebong e jwang. Empa hee nna ba na le monyetla wa ho sebetsa kgwebong ya ka.

Ee ho ya ka tsebo ya ka, batsofe ba fumana thuso e lekaneng le tlhokomelo e lekaneng dipetlele, ho ba mona Afrika ha o fihla dipetlele, ho na le batsofe ho qalwa ka batsofe pele mme lona ba tla qetella ka lona. Ba etsa sena hobane batsofe ha ba kgone ho ema nako e telele kapo ho dula nako e telele. Ke ka hoo ba bitswang di-senior citizen, ha re etsa jwalo re etsetsa hore le batjha ba kgone ho bona hore batsofe ba hlokomelwa jwang. Batjha ba ba iketsetsa feela, ba re atjhe ka ho ba ke batsofe le bona ha ba eme.

Tjhehe, ho ya ka maikutlo aka ha ke nahane hore batho bohle ba hlokomela taba e, ho ba le nna ke le tje ne ke sa tsebe hore kgwedi ya Phupjane ke kgwedi ya bophelo bo botle ya banna. Atjhe ka nnete senana ha ke tsebe letho ka sona, jwale ke nahana hore ha e toboketse haholo, ho ba ha e ne e toboketswa ka ho lekana le nna ke le tje nke be jwale kea tseba hore kgwedi ya June, Phupujane ke kgwedi ya bophelo bo botle. Empa hee ke nahana hore ha mmuso o ka etsa hore sena se tsebahale, batho kaofela ba tla hlokomela taba ena, empa nakong ya hona jwale atjhe ha re so tsebe letho ka taba ena.

Palo ena ya bana ba imang ba banyenyana e ka fokotswa ka hore dikolong ho qale, ho rutwe bana bana ka ditlamorao tsa thobalano, hobane bana ba matsatsing a hona jwale ba iphumana ba etsa thobalano ba le banyenyana. Ebile ha ona ntho eo ba sa e tsebeng jwale ka mehleng ya kgale batswadi ba ne ba sa jwetse bana ka taba tsena tsa thobalano le hore ho ka etsahala eng ha ba sa sebedise dithiba pelehi. Empa nakong ya hona jwale ke nahana hore ha ngwana a qala a ba dilemong tse nkareng diphahame phahame tse kareng bo leshome le metso e robedi, a mpa nkuwe a iswe tlilinikng mo a tla tholang sethibi pelehi teng. Hore ho fokotswe taba ena ya bona ya ho ima.

Clinic tse tsamayang di ka tjhentjhuwa ka hore, ho etsuwe ditliliniki ka metseng tse sa tsamaeng, moo e lo reng motho o mong le o mong wa motse oo o kgona ho fumana thuso teng ntle le hore a emele clinic e tsamayang hore e fihle motseng oo ka nako e itseng le ka matsatsi a itseng. Jwale hee di-clinic tse tsamayang neng neng di ya senyeha hobane di bitswa ka di-mobile, neng neng dia senyeha, neng neng ha di na meriana e felletseng jwalo jwalo. Jwale hee ha o ka ahuwa di-clinic tse ngatanyana ka metseng ntho e ngwe le ngwe e tla loka, ha ntho e ngwe le e ngwe e loka motho o mong le o mong o kgona ho bana le access ho clinic tsa ka metseng ya bona.

Ha o ya ditliliniking le dipetlele, o tla hlokomela hore batho ba bang ba tlile for di-follow up. Jwale ke bona ba tla fumanang thuso pele hobane, wena o santsane, o tlo qala fatshe bao etsetse di-file jwalo jwalo. Hape ho ya ka hore, nako eo etelang clinic kapa sepetlele ngaka e leng teng moo ke e sebetsang ho etsa eng, jwale ngaka ya mahlo e ka se tle, e tlo o check-a ntho tsa hao jwalo jwalo, jwalo jwalo.